Ke ne ke tshogile, ke ne ke ya kwa Botswana.

Ee, ke tla rata go palama sefofane ka gonne ke toro ya me ebile ke tla tshaba go se palama ka gonne ga e se ke tsamaye ke se palame.

Ke tla mo bolelela gore o tshwanetse a tshware passport-o ya mo a tswang teng mme kgato ya bobedi ke gore o tshwanetse go nna e ticket-e ya sefofane ya Nigeria le go tshwara mafaratlhatlha a a siameng go ya kwa Nigeria. Mme fa a tsena kwa boemong jwa difofane kwa Nigeria o tshwanetse go dira dilo tse di siameng di akaretsa megala e e siameng.

Ke akanya gore di siametse bapalami. Ke rata ka moo dibese di tsamayang ka yona ka gonne nka o fitlhele dilo tse di maswe di diragala mo dibeseng.

Mathata a go reka karata e sa siamang.

Motho o nna mokgweetsi yo o siameng ba buisa batho ba bangwe sentle mo beseng. Bakgweetsi ba bese ba thusa ka gore ba tsoga thari thata go netefatsa gore batho ba tsena ka nako kwa ba yang teng.

Badiri ba le bantsi ga ba ye go tsena ka nako kwa tirong mme fa badiri ba dibese ba tla dira strike-e batho ba ba yang tirong ba ya go amega ka lebaka la go lelekiwa kwa ditirong tsa bona.

Ka go dira gore badiri ba tsene ka nako ko ba yang teng mme fa bese e tla ema ka dinao, ke tla ba tlase palama se sengwe gape gore ke kgone ke tsene ka nako kwa ke yang teng.

Nnyaa, ka gonne ke dula ke tsoga ka nako.

Nnyaa, mo ke dulang teng ga ise go tsamaya go nne le tsa dibese mme fa nka le gona nkabe badiri ba ya go amega ka go tsena lata ko ba yang teng kgotsa ko ba yang tirong gona.

Ka gonne go na le dibese tse di senyegileng ebile ga e le gore ne di tla tsamaya mo metsing di tla senyega.

E ama ka gore goreng re tshwanetse re patele bese mme puso e ba naya tšhelete.

Ka go kgweetsa ka lebelo le le nnyane mme seo se ne se ya go fokotsa dikotsi tsa ditsela.

Ke tla tenega mme ke tla tswa mo beseng eo go ya go batla sepalangwa se se ka dira gore ke tsene ka nako gore ke batlang go ya teng.

Ee, ka gonne batho ba le bantsi mo ke dulang teng ga ba na dijanaga.

Ee, mme ke itse fela ka diroboto gore fa roboto e nna khibidu go raya gore dikoloi ga di tsamaye mme fa e nna jaaka mmala wa tlhaga go feta batho fela.

Dikotsi di tshwana le go kgothosiwa ke dinokwane mo tseleng mme badiri ba tshwanetse go dirisa dibese gore ba seka ba kgothosiwa fa ba tswa tirong kgotsa fa ba ya tirong.

Dipoelo tsa go nna le baesekele ke gore o kgona go fitlha thari kwa tirong ka baesekele mme dikotsi tsona ke gore o kgona go tlhagelwa ke kotsi mo tseleng fa o ya tirong.

Go dirwa dipone tsa tsela ka gonne gore batho ba kgone go bona ko ba yang teng mme dikotsi tse di tlhagang fa dipone di sa bereke kgotsa di sa dire ke gore batho ba kgona go kgothosiwa mo lefifing.